Ewe, ndakhe ndajamelana nobunzima bokuyilibala ukuyinxiba imaski. Kodwa ukuphefumla bendiphefumla kakuhle, kwaye nesikhumba sam besingenangxaki.

Bafumana ixesha lokuhlala ezindlini ngenxa yesisigameko senzekileyo. Kwaye bafumana noncedo kugqirha wengqondo.

Inkqubo yokutya ezikolweni ibaluleke kakhulu, ngoba abanye abantwana bafika bengatyanga kuba kungekho kutya emakwabo. Kwaye ukutya kubanceda bangaphazamiseki ezifundweni zabo.

Ndingazama uhlala naye phantsi ndimcebise ukuba aqale ngezibalulekileyo kuqala. Aqale ngothenga ukutya, ngetshintshi azonwabise.

Unobangela wokudlwengulwa kwamabhinqa okanye amantombazana ayisiyondlela abanxibe ngayo. Sube izingcinga ezimbi zomdlwenguli.

Unobangela abantu babe neentloni ngothetha ngezi zigulo kungokuba kule mihla yangoku abantu abasathembakali kwaye bahlekisa ngeemeko zabantu.

Iyeza lesiNtu elisetyenziswa kakhulu ekunyangeni izigulo zomzimba nguzifozonke. Eli yeza liselwa kabini ngemini kwaye uyabonakala umsebenzi walo.

Izani apha bantwana bam ukutya ukutya kwesikolo kubalulekile kakhulu. Ngoba kukhupha amandla ukwazi ukuphumelela kwizifundo zakho. Ayithi loo nto xa umntana esitya ukutya kwesikolo kuyahlutshekwa kowabo.

Into enokwenziwa lusapho lomntu onentsholongwane kagawulayo ukuze bamncede abambelele emayezeni, kukuba xa kufike ixesha lokuba asele amayeza bamkhumbuze ngoba ngelinye ixesha uzawulibala.

Ingxaki abahlali basemaphandleni abajamelene nazo xa kukho izikhukhula, kukuba amanzi angena ezindlini amoshe izinto. Abanye abantu bonzakale nokonzakala. Iinkonzo zongxamiseko zifika kade okanye zingafiki.

Ndicebisa konyulwe amagosa amabini okanye amathathu athembekileyo azogada urhwaphilizo lwemali yokutya kwabafundi. Benze isiqinisekiso sokuba abafundi bafumana ukutya okulungileyo.

Ndicebisa ukuba kubekho amaqela enkxaso ajongene nabantu bodwa abanale ntsholongwane. Bangadityaniswa nabanye abanezinye izigulo ukuze kube lula. Bakwazi ukuthetha, bakwazi nokumamela kakuhle kuba behleli nabantu abafana nabo.

Dadewethu, ndiyabazi ubunzima obuthweleyo, ndiyabuva mntakamama apha kum ngaphakathi. Ukushiywa ngumyeni ayondlwane iyanetha. Bendicela mntakamama, bendicela, ndicela sikhe siye kugqirha akhe akujonge mntakamama. Andithandi ukubona unjena kwaye ndiske ndiphinde ndikubone wonwabile mntakamama. Ndiyakucela, dadewethu.

Abantwana abadadlana bangamnceda umama wabo ngokuba bamphe ixesha loba aphumle, akhe alale. Bona bajongane nomntakwabo omncinci ngoba umama oxinzelekileyo emva kokuba ebelekile uye abe neengxaki ezininzi angakwazi umhoya umntwana yedwa ngoba unale ngxaki anayo. Ngoku uncedo anolifumana kubantwana bakhe aba bokuqala lungalukhulu.

Ndingazama icebo lofumana omnye umntu omdala okwaziyo ukuthetha ngezandla ozokwazi ukuthetha nomama sizoyazi ingxaki yakhe ngoba umntwana mncinci oneminyaka esixhenxe, mncinci kakhulu. Ngoko ke ukuba kuzosetyenziswa umntana kuzothatha ixesha elide. Kanti uba singathatha umntu omdala, ofundileyo, okwaziyo ukuthetha ngezandla singakhawuleza sibancede bafumane noncedo abalifaneleyo.

Yindlela elibhalwe ngayo okanye yindlela eyenziwe ngayo. Iyeza elisemthethweni liyabonakala kwanendlela iqweqwe layo elingayo. Kwa ngela phetshana lingaphakathi lichaza, lichaza indlela elisetyenziswa ngalo iyeza. Ukuba alikho nezinye izinto ziyabonakalisa ukuba eli yeza alikho semthethweni.

Umntu ophila nesifo soxinzelelo lwegazi kufanele atshintshe indlela atya ngayo kuqala. Ngoba ukutya amafutha amaninzi enza olu xinzelelo lwegazi lube phezulu kakhulu, loo nto ibangele iingxaki emzimbeni. Ngoko ke kubalulekile ukutya iziqhamo ukuze abe sempilweni, kwaye akwazi ukuqhubeleka aphile.

Indawo yoqala endiyicingayo umntu anokufaka kuzo isikhalazo sabantu abathengisa amachiza angekho semthethweni kusemapoliseni. Ayikho enye indawo endiyicingayo.

Abantu abanintsi abasakholelwa kucwangciso-ntsapho. Abantu abaninzi bakholelwa kwisiNtu, bakholelwa ukusebenzisa amayeza. Mna ngokunokwam andiboni nto irongo apho, andiboni nto engalunganga. Singabantu, asiboni ngofanayo, asicingi ngofanayo.

Molo sisi. Kunjani? Ndiyaphila nam. Sisi, kukho ingxaki eyenzekileyo. Ndikhwele iteksi eya edolophini, apha endleleni apha ngaserenkini ndibone ingozi yeemoto ezimbini. Ngokokubona kwam akukho mapolisa nee-ambulence, bendicela sisi nikhawuleze nincede, nithumele uncedo apho. Mna ndidlulile nemoto kodwa ke bendifowuna ndicela nincede phayana.

Kwabanye abantu besifazane ucwangciso-ntsapho lubenza babe nengxaki emzimbeni. Lubenze bangakwazi uphinda babe nabantwana okanye yenze ingxaki emzimbeni edingisa ugqirha. Kwabanye abantu ucwangciso lulungile kwabanye abantu alilunganga.

Ndicinga amayeza enziwe ngamaxhwele neenyanga ayasebenza, ngoba apha ekhaya ukhona umakazi wam ebegula kakhulu. Esibhedlela bengayiboni ukuba yintoni ingxaki yakhe kodwa sithe somsa exhweleni wafumana amayeza waba ngcono. Kulapho ukuze ndibone ukuba ayasebenza nyhani amayeza esiNtu.